Ke ka lebaka la hore meroho e tswang malapeng, ha e dule ka hara dishopo ha e qeta ho kguwa, ya kguwa sentse o kenywa ka hara poto, sentse o phehwa ho tloha hona hona moo. Wane o rekwang dishopong o a dula nakwananyana ka mono o ntso dutse ka dishopong ka mono, o emetse batho ba tlo reka. Ene moroho o tswang malapeng o monate haholo ka tatso, lebaka ke hore mobu wa teng ha wa kenywa dimatlafatso tse feng kapa tse feng, ke mobu wa tlhaho le moroho wa teng hao hola ha hona dimatlafatso tse feng kapa tse feng hore o etse palo palo e ngata, kapa o etse kapa tshimo e kgolo lebakeng la hore o tlo rekisa.

O qala pele ka ho sheba lefatshe leo o nang le lona, mme o tutsa dipeo tsa dimela tse fapaneng hore ke peo e feng e ratang ho hlaha mobung kapo e ratwang ke mobu wa hao hore e hlahe mono. Re tla kgetha ha e le hore ke moroho, moroho wa o rata o tla jala moroho ka bongata ho lekana ka sebaka seno. Ya bobedi ke ho reka disebediswa tseo ka di sebedisang ho etsa temo ya hao e be bobebe, o kgutle e be technology, o lo sebedisa technology ho bapatsa kgwebo ya hao marangrang a dikgokano. O no shebe le batho ba ka rekang motseng haufinyana mo sebeletsang teng, hore ke bo mang ba ka rekang, hore kgwebo le phallo ya tjhelete e dule e ntse le teng ka hare ho kgwebo.

Di tharo dintho tse nka di etsang ka metsi ao, ke tla be ke a fumane sefefong. Kgetlo la pele nka boloka metsi ano ka bolokwa ka mekgwa e meraro, ka hahela rasebolo ya masenke, ka kotula metsi a hlahang ka marulelong a ntlo ka kotulela ka hara ditonka, sa boraro ka haya sediba, sediba seno ka akgela metsi a tsamayang fatshe, o wa tshele ka mono, o wa tlohele a itsamaise a tshele ka mono, mme wa boloke a tlo o tswela molemo nakong ela ya komello.

Ke ka lebaka la hore, meriana ena ha re e hlahisa, di-company tse kgolo kapa dikgwebo tse kgolo di nka dihlahiswa tsena, mme di etsa dihlahiswa ka tsona. Dihlahiswa tseno ha qeta e ba tsa bona, ba di rekisa dishopong tsa bona, e be naha kapo motse ha o thole niks ho tswa dimeleng tsa ona.

Insurance e ka thusa haholo hobane, ditshenyehelo tsohle tse etsahalang ho polasi ya hao di tlo patalwa ke insurance, ho kenyelletswa di tshenyo tse kareng, botsotsi, maemo a lehodimo, mafu, diphoofolong, difefo, difako, meya e moholoholo e mengata e ka senyang dijalo, insurance e ka kenella moo ka ho patala ditshenyeho tseo.

Sebaka se naheng se sa berekisweng. Nka kgothaletsa batho hore ba fuwe lefatshe la hore ba qale dipolasi, ho tla tswa ka hore mokitlane ya bona e ba ka dipokothong. Ba qalang polasi tse kgolo, ba qale tse kgolo, ba qalang polasi tse nyane, ba qale polasi tse nyane ho sa kgathalatsehe ke mofuta ofeng wa polasi. Ba batlang ho qala dikgwebo tsa bona le bona ba ka fuwa lefatshe, ba etse dikgwebo tsa bona, dikgwebo tse kareng, kgwebo tsa dipapadi, mejaho ya di dipere, kgwebo tsa dipapadi, mabala a bolo, kgwebo tsa dipapadi, re bua ka tse ngata ngata tse ka reng bo cricket jwalo jwalo le bo tenese.

Nka kgothaletsa batho ba jale poone, ba qale ho e jala kgweding e le ya Lwetse, hobane kgweding ya Lwetse dipula di ngatangata le motjheso o mangatangata, e leng seo poone e se hlokang hore e hole ka bongatangata, o efe nako ya hore e hole. Seo tshwanetseng ho qala ka sona, ke ho lokisa mobu wa hao, o etse o be bonolo o hlanolele, mme o kenye poone ho ya ka mola jwalo o tse phahameng, o kenye poone o ntso fana ka sebaka dipakeng tsa peo ya hao ya poone, jwalo, jwalo, jwalo, jwalo, jwalo, ha o qeta o kwahele ka mobu, hao qeta ho kwaela ka mobu, o tshelle ka metsi e seng metsi a mangata hore mobu o tiye hanyane, ha mobu o qeta ho tiya ke moo o tla tla o fepa metsi a mangata le ho feta, ka ha le a mang e tla be le metsi a pula ho kenyeletsa le motjheso, o tla ba na le poone e matlafetseng.

A ka qala ka ho kgetha peo ya batlang ho e boloka, mme a e omise, ae tshele ka hara botlolo kapa mokotla wa pampiri, a o kwale ho se kene moya ka hara mokotla dipampiri kapa ka hara botlolo eo, mme a ba e beha pampiri eo kapa botlolo e tshetseng peo, a ba e beha sebakeng se ommeng, se lefifi, ebile se photseng ho qoba hore peo eo e se ka bola.

Peo ke qalo kapa ke motheho, wa ditholwana kapa wa ditlamatlama kapa meroho e itseng. Peo e kenywa ka tlasa mobu, mme ya imatlafatsa e imatlafatse, qetellong e hlahise se tholwana se batlang ho se hlahisa kapa hona ditlamatlama tse batlang ho di hlahisa. E ka ba meroho, e ka ba poone, e ka ba diperekisi, kapa difate, e ka ba setlamatlama sefeng kapa sefeng, nthwe ngwe le e ngwe e qala peong. Peo eo e hloka metsi hore e kgone ho imatlafatsa, iphetole e hlahise seo o batlang hore o se hlahise, seo tlabeng o se jetse ke sona o tla sekotula.

Re bona ha theko ya oli kapa yona mafura a makoloi, e leng yona petrol-e e nyoloha, ho ama borapolasi ka tsela e tshabehang. Borapolasi ba ameha ka tsela ena, metjhini e meholo eo ba e sebedisang, e sebedisa petrol kapo ona oli hore e tsamaye, mme sena se ka ama phehello ya borapolasi haholo, hobane ba tla be ba qobelletseha hore ba sebetsane le yona petrol e tla be e nyolositse ka ditjeho.

Ke bona batho ba mahaeng ba e lahlile haholo taba ena ya setso. Ha ba sa ya dingakeng tsa bona tsa Sesotho kapa tsa setso, ho lo ikalafe kapo ho lo itlhatlhoba, mme ba fuwe meriana, ba fuwe le dimela tsa Sesotho tse tla ba thusa hore ba fole. Pheko ya tholahala dingakeng tsa setso, mme bona ba mathela ditliliniking kapa dipetlele, nna ntse ke na le yona tsebo ya setso. Ha ho etsahala ho hong kapa ho etsahala ho feng, e ka ba ho kula, kapa e ka ba eng, ke ntse ke kopanya dimela tsa Sesotho ke kopanya le meriana ya Sesotho, ke e nwe ke etse tsohle tse ke tla tlamehang ho etsa tsona hore ke be ne le pheko e ntle kapa ke be na le phepo e ntle.